Izitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandiswa, kungaba o-broccoli, o-cauliflower, izipinashi, amakhowa, ngoba lezi zitshalo uma zihlala ngaphandle zingagcina sezonakala.

Into ayolamulela ezolimo eyokuba baqale batshale ukudla emakhaya. Intengo ikhuphukile ukudla kuyabiza kakhulu ey'tolo, so, kunokudla esikwaziyo ukuzitshalela thina emakhaya, ukudla okufana namaveji, iy'mfino, nokunye okuningi. Leyo nto ayizukusiza thina kuphela esitsalayo emakhaya, kepha eyobasiza nabanye abangenawo ama-plot wokuthi batshale emakhaya. Ngoba mase sesivunile siyakwazi sihambe siyodayisa ey'makethe sidayisele labo, sibadayisele futhi ngamanani aphansi.

Impova ibaluleke ku-seventy-five phesenti wezitshalo. Izintuthane zisiza kakhulu ukuyidlulisa le mpova le, ziyidlulisele kuzona zonke izitshalo. Ulwazi lwami lushintshile kakhulu, ngoba umuntu uma ebona intuthwane becabanga ukuyibulala ngoba besazi ukuthi intuthwane into eyenzayo ibulala iy'tshalo.

Ohulumeni nabaholi bendawo bangasiza endabeni yamanzi ngokuthi benze sure ukuthi wonke umphakathi onawo amanzi a-clean, futhi onele ukuba baphuze. Baphinde bagqugquzele umphakathi ukuthi nawo uwa-save amanzi, bangawamoshi amanzi. Kona lawa emvula bangasebenzisa izinto ukuba bagcine nawo lawa emvula amanzi bawasebenzise.

Indwangu yoboya into engenziwa yokuba ingasheshe iguge noma imoshakale, yokuba ingawashwa ngamanzi ashisayo. Idinga ukuwashwa ngamanzi abandayo, washwe ngensipho engenawo ama-chemicals kakhulu, insipho ethi ayifane nabo-sunlight laba beqhuzu. Insipho eyimpuphu enama-chemical kakhulu iyona iyayithambisa iphinde iyenze isheshe ibe nezimbobo, no-jik nabo bake bayithambise. So makuwukuthi mhlampe inamabala idinga ukuba ifakwe u-sunlight inekwe yome insipho mase uyawashwa, ayaphela ama-stains, uyivuthulule ngaphambi kokuba uyineke ukuze singeke sibe khona isidingo sokuba i-ayinwe.

Ngingazilungisa izinkinga ngokuthi ngiqikelele ukuthi ngithola ama-nourishment a-right, ukuba ngiwafake emanzini, khona ngizokwazi ukuthi ngenze i-hydroponic ye-gardening, ngoba izitshalo eziningi, uma zitshalwe emanzini, zingafakwanga emhlabeni, emhlabathini, zike zikhule kakhulu futhi zikhule zi-fresh.

Ngicabanga ukuthi izivakashi eziningi zingahehwa amatende, isikakhulukazi izivakashi eziphuma kwamanye amazwe, amazwe afana nomelika, abake bathande ukuthi mebephumile bevakashelile iy'ndawo, balale ey'ndaweni ezinamatende lapha abakwazi khona ukuthi babone imvelo babe seduze nemvelo.

I-Marino noma i-Shetland yona iwuvolo othambile o-smooth kakhulu ngoba ngisho intambo yakhona i-very thin and smooth ike isetshenziswe ukwenza lezo zingubo lezo ezithambile ezi-silk-i zokumbatha loko okubizwa ngokuthiwa ama-throw lawa ethambile anithwayo. Uma sekuthi u-superwash wona u-soft-i nawo, kodwa intambo yakhona ithe ukuba inkundlana, isetshenziswa ukwenza omajezi, siyakhumbula ogogo bethu, besakhrosha, benitha, babesebenzisa yona leyo ntambo leyo.

Eyokuba babambisane basebenzisane. Leyo nto ingenza isimo sabo zithi ukuba ncono emakethe. Nanokuthi futhi, ama-prices abo bengawenzi kakhulu ukuthi abe phezulu, kodwa ukusebenzisana, ukubambisana. Nanokuthi bangabi bonke sebedayisa into eyodwa besondelene, omunye adayise okunye nomunye adayise, ukuze bonke ekugcineni kosuku benze imali.

Ukuze wenza iwayini elimnandi, amagrebhisi akho kumele abe mnandi. Uma ikhwalithi yamagrebhisi akho ingekho right, newayini lakho ngokunjalo alizukuba mnandi. Ukuze lokhu kwenzeke, kumele wenze sure ukuthi umhlabathi wakho uvundile ngokwanele, ukuze uzokhipha amagrebhisi anambithekayo, azokwenzela iwayini elinambithekayo.

Eyokuba bahlaliswe phansi, baboniswe ukuthi, njengamanje isimo somnotho siyabheda, intela ikhuphukile, amathuba omsebenzi awekho. Into ebalulekile njengamanje ukuba umuntu azicabangele yena ibhizinisi elingamfakela imali. So kwezotshalo ilona bhizinisi lelo elifaka kakhulu imali and futhi ulusha olungayinakile. Uma ulusha lungafundiswa lukhonjiswe ukuthi ingakanani imali abangayenza, ngcabanga ukuthi bangakukhuthalela ukutshala. Into abangasizwa ngayo yokuba bakhonjiswe igephu lokuthi nje, when it comes to ukudla kune kunegephu enkulu, kuyabiza ezitolo uma bona bengazilimela behambe beyodayisa, leyo nto ingasiza bona iphinde isize nabanye abantu.

Isimo sezulu sibe umthelela, sibe nomthelela omkhulu kakhulu ekulahlekelweni abantu. Abantu balahlekelwa emakhaya, abantu balahlekelwa imfuyo, abantu balahlekelwa izitshalo zabo ngenxa yale simo sezulu lesi esishintshashintshayo.

Abantu basemadolobheni benganciphisa ngokuthi umuntu, uma ezowasha imoto, angasebenzisi ipayipi, akafake ebhakedeni awashe imoto ukuze amanzi ongeke. Kunokuba bafake obhavu abafake amashawa, ngoba ishawa isebenzisa amanzi amancane. Uma kungakona-ke ishawa, abasebenzise iy'ndishi ukuze bageze, ukuze amanzi ezo-save-eka. Uma behlamba izitsha futhi lapha kusinki, umuntu akafake istopha, avale avulele amanzi, afake owokuyakaza eceleni, uyawasha, uyayakaza, angavuli umpompi awashe izitsha amanzi ebeqhubeka egeleza empompini. Kanjalo futhi noma bexubha uma bexubha umuntu akafake enkomishini axubhe angaxubhi umuntu umpompi uxhaxhaza.

Uma uzofaka i-conditioner yokuvikela isikhumba sakho ukuba singalimali, yokuba uhlambe umzimba wakho, isikhumba sibe-clean-i, ufake inoma iyiphi into ngokuthambisa oyisebenzisayo ukuthambisa isikhumba sakho. Umase-ke ngaphezulu usuzofaka yona-ke i-conditioner yakho.